Elona cebo lingasebenza lelokuba apha eshishinini sibe nejenereyitha ukwenzela ukuba iWi-Fi yethu ihlale ilayitile, isebenza.

Ndaya ndaziva kabuhlungu kakhulu ngokuba ndabona into yokubana aba bantu bendihleka nabo kula makhasi onxibelelwano ndicinga ukuba bayandithanda nabo bakwiqela labantu abantu abandihlukumezayo abahleka ii-fake rumours ezithi mna ndandizilobole. Ndaya nda-uninstall-er ndithi ndiyabaleka ke kule nto yenzekayo, kodwa ke itshomi yam yathetha nam ndabuya emva kweentsukwana seyehlile unxibe ingxwabangxwaba abantu sebefowukhase kwenye into.

Ndingayibeka kwindawo esesiphakathini ukuze onke amagumbi abe kufutshane nayo ndingayibeki kwigumbi elisekugqibeleni.

Kuyanceda kakhulu ukuba ne-router esebenza ngamandla webhetri kulocimicimi wombane esijongene nayo ngokuba xa kucime umbane andichaphazeleki mna ndiyakwazi ukuqhubeka ndikonekthile kwi-intanethi yam.

Okokuqala ndingamcebisa ukuba makake athathe umhlalaphantsi kancinci ukwenzela ukuba ezaa zinto zimehlisela ngesidima kwaye zimkhathazayo pha kwelaa qonga angaziboni. Okwesibini ndingamxelela ukuba abantu bayawuhlala bethetha, into ebalulekileyo uba izinto abazithethayo aze azazi ukuba ziimbono zabo angazithatheli entliziyweni. Yena into ebalulekileyo kukuba azithande azibone ngolu hlobo azibona bona ngalo esipilini angathathi iimbono zabantu ngokwendlela abonakala ngayo. Ndimxelele kwaye uba wonke umntu unaso isiphene sakhe .

Ewe, ndicingela ukuba ingangumbono omhle kakhulu into yokubana kubekho iWi-Fi kwingingqi yam. Loo nto izawunceda nolutsha olufuna ukufaka ii-CV zabo okanye ukukhangela imisebenzi kwi-intanethi bakwazi ukuthi xa bengenadatha bayokonektha bakwazi ukwenza izinto zabo zeintanethi. Izawunceda nabantwana besikolo abafuna ugqiba imisebenzi yabo yesikolo efuna i-intanethi, ukuba nabo bangahluphi abazali babo befuna idatha bahambe nabo bayokonektha.

Mna mna ndingakhetha indlu enkulu egcwele abantu ibe ineintanethi ebalekayo ngokuba i-intanethi ebalekayo iyanceda entweni yonke futhi ke yenza ubomi bukhawuleze ngokuba xa usenza into irisponda ngoku.

Iindaba ezinkulu endizivileyo ezihamba phambili kum kumajelo onxibelelwano ziindaba zemali ebethelwa ityendyana ebelicele ukwenzelwa umgidi kwikhasi likaFacebook. Sele ebethelelwe i-eighty-one thousand kwaye umgidi unge-twenty one kaJulayi.

Kwimiyalelo yayo inayo indawo eye ikuxelele ukuba iphasiwedi ikhumbuleka lula okanye ikhumbuleka nzima. Ndingalandela loo miyalelo ndifake aba nobumba bafunekayo ngokwendlela ethi uba mandibafake ngayo ndize ndijonge ekugqibeleni ukuba ithi ikhumbuleka lula le phasiwedi ndiyisetileyo okanye ithi iza kukhumbuleka nzima.

Iingoma eziphambili ezikuluhlu endiludlalayo mvanje nguDumi Mkokstad, ithi igama layo My God is Too Much. Kuphinde eyesibini ibe nguBenjamin Dube .

Ndingamcebisa ukuba makavale ii-permissions efowunini yakhe.

Ndingamxelela ngobungozi bokwabelana ngeendaba ezibubuxoki ukuba bungaphelisa nasejele xa enothi abanjiswe ngabanikazi bezi ndaba azithathayo bangamthumanga. Azange ndake ndajongana nayo le meko.

Hayi, ayizange indehlele le nto kwaye akekho nomntu osondeleyo kum eyayike yamehlela into yokubona icala elibi leWi-Fi.

Ii-app zokuthumela imiyalezo efowunini ziyanceda kuba kula maxesha angoku asisahlali kufuphi nabantu esizalwa nabo iintsapho zethu. Ngoko ke ziyasinceda sithumele imiyalezo ngokukhawuleza. Ziyasinceda futhi kuba zitshiphu kune phone call.